Go tshameka metshameko ya kgaisano e ka nna motshameko le go itlosabodutu ka gonne go tlhoka bokgoni, leano le go dirisa mmogo ka setlhopa, go tshwana le metshameko ya setso. Jaaka motshameko ya kgaisano E sports e akaretsa batshameki ba seporofešenale ba ba gaisanang mo dikgaisanong le ka mepuso le go amogeloa mo kotsing. Jaaka selo se se itlosabodutu, metshameko e ka itumelela ka tsela e e sa reng sepe, e letlang batshameki go iketla, go itsalanya le batho ba bangwe le go ijesa monate fa bantse ba tokafatsa bokgoni jwa bone. Batshameki ba le bantsi ba fetoga ka tsela e e sa aranang fa hare ha go tshameka ka tsela e e sa reng sepe, le go tshameka ka kgaisano, mme seno se dira gore e nne tiro ya boitlosobodutu le go gaisana.

Go nna teng ga metshameko mo di founung, go ka tswa go fokoditse go tshameka ka namana go ya bo kgakaleng jo bo rileng. Ka metshameko e e leng teng, motlhofo mo didirisiweng tsa cellular founu, batho ba ka tshameka gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe, mme seno se dira gore ba seka ba tlhoka go kokoana ka namana. Metshameko e mentsi ya difounu tsa cellular gape e na le diphethogo tsa batshameki ba le bantsi mo inthaneteng, e letla batshameki go golagana le ba bangwe ba le kgakala, mme seno se fokotsa le go feta tlhokego ya go dirisana sefatlhego le sefatlhego. Le fa go ntse jalo, metshameko mengwe le ditiro di santse di tlhoka gore motho a dirisane ka namana, mme batho ba le bantsi ba tswelela go itumelela go tshameka metshameko le ba bangwe ka namana, ka jalo ditlamorago tsa yone di farologana go ikaegile ka gore motho o rata eng.

Fa o rata metshameko ya kgaisano ke akantsha gore o leke Live Our Legends kgotsa Overwatch. Metshameko ka bobedi ke metshameko e ratiwang ya batshameki ba le bantsi e e nang le pono e e maatla ya kgaisano, go seng jalo o ka leka Apex Legends kapa Fortnite e leng dipapadi tsa mofuta wa Battle Royal, tse nang le mekgwa ya kgaisano. Valorant-e ke kgetho e nngwe e ntle, ha e ba o thabela dithunya tsa motho wa pele tse nang le makeka.

Ke rata ka fa e leng motlhofo go fitlhela le go nna le metshameko e e farologaneng ya difounu tsa cellular, e ka tshamekiwang gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe. Motshameko o o kgatlhang dikarolo tsa loago le di ntshwafatso tse di nnang di le teng ka diteng tse dišwa, le tsone di dira gore ke di rate thata.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhoka sedirisiwa computer-ra, console-e kgotsa smartphone, kgolagano e tlhomameng ya inthanete mme gantsi peeletso kgotsa akhanto e enang le polatefomo ya motshameko. Metshameko e e tumileng mo inthaneteng e akaretsa Fortnight, Hover Watch, Apex mmogo le metshameko ya batshameki ba le bantsi e tshwanang le Among Us le Rocket League.

Go tshameka metshameko ya mo inthanete ka metlha, go ka go ama ka ditsela tse di farologaneng tse di jaaka go tokafatsa nako ya gago ya go tsiboga, bokgoni jwa gago jwa go rarabolola mathata le bokgoni jwa go dira ditiro tse dintsi. Le fa go ntse jalo, go tshameka thata ape go ka baka ditlamorago tse di sa siamang tse di jaaka tswakgola, go itlhaola mo bathong le go sa itshidile mmele thata. Motshameko jo ke o ratang le mmamoratwa wa ka, ke wa FIFA wa kgwele ya dinao.